Fa o tlhopa karata ya sekoloto o tshwanetse go akanyetsa ya kgwebo, ditefelo tsa ngwaga, meputso e tswang mo Kateng, wa sekoloto le polokego ya tshedimosetso. Gape le ba gore a o kgona go amogelwa go ya ka madi a o a tsenyang le credit rekoto. O ka bapisa mefuta ya dikarata ka go leba ditshwanelo le .

Sekoloto le histori ya gago ya go adima madi di ama kopo ya karata ya sekoloto ka gore fa o na le tumelo e ntle ya madi of ka fiwa karata motlhofu. Go tokafatsa se duelela dikoloto ka nako, se fete wa karata, mme o boloke teka-tekano ya madi mo akhaontong.

Diphoso tse di tlwaelegileng fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke go se tlise ditokomane tse di tlhokegang, go tshwenyega ka madi a o a tsenang, go feta se se tlhokegang, go Se bale maemo a le ditefelelo tsa ngwaga, go kgetha karata e e sa tshwanelang ditlhoko tsa gago.

Go buisa le go tlhaloganya melawana ya karata ya sekoloto pele ga kopo go botlhokwa, gore o itse le tefelo le ditshwanelo tsa gago. Seno se go thusa go tila mathata a madi le go dira tshweetso e e botlhale.

Fa bank-a e bula sekoloto e seka-seka kopo, e netefatsa tumelano e tsaya tshweetso, e bula akhaonto ya sekoloto mme e lemosa ka ditshenyegelo. Morokotso wa go bula sekoloto ke madi a o a amogelang go dirisa.

Overdraft e thusa fa o tlhoka tšhelete ka tshoganyetso, mme ga e tlhoke tumelano e telele. Le fa go ntse jalo e ka nna godimo, e ka bakela ditshenyegelo tse di ntsi le dikoloto tse kgolo fa e dirisiwa ntle le kelotlhoko.

Go na le tuelo ya , tuelo ya go bula overdraft, tuelo ya tirelo ya kgwedi le kgwedi le kotlhao. Fa o feta selekanyo, go tila tuelo laola madi a gago sentle, itse melawana ya banka, o se fetisi ya gago.

Dituelo tsa banka tsa go dirisa madi a mantsi di fokotsa madi a o a dirisang. Go di fokotsa laola ditshenyegelo, se tsenye mo overdraft, dirisa karata e e nang le dituelo tse di kwa tlase le go sala akhanto ya gago morago ka metlha.

Dibanka di seka-seka madi a o a amogelang histori ya dikoloto, madi a o a kolotang, tiro ya gago le bogolo jwa sekoloto se o se kopang go netefatsa bokgoni jwa gago jwa go lefa.